Into yokuqala ekumele bayenze ukuthi kumele bahlale phansi babonisane ngaphambi kokuba baqeqeshelwe umdlalo. Babonisane ukuthi injongo yabo yokuthi benze lo mdlalo iyini, babonisane bebodwa benze uxolo uma kuwukuthi kukhona abaxabene phakathi kwabo ukuze umdlalo ube impumelelo. Bese nomqeqeshi enze-ke ngendlela efanele ukuthi abaqeqeshi abone naye ukuthi umphumela wakhe uhamba kanjani ngaphambi kokuba bayobhekana neminye imidlalo abangaqhudelani nayo.

Ukutubeka ngesikhathi somsebenzi kungamele akugweme ngokuthi amavidiyo akhe ilapha esakaza khona ezemidlalo, awahlele angawenzi umkanye wonke. Kufanele abe nesikhathi asebenzayo ukuthi ngesikhathi esiwukuthi amavidiyo azowadedela mangaka, ngesikhathi esiwukuthi amavidiyo azowadedela mangaka, ngesikhathi esiwukuthi uzothatha ikhefu, ngesikhathi esiwukuthi aqale abheke umsebenzi wakhe wesikole. Kumele azenzele yena indlela yokusebenza ukuthi awuhlukanise umsebenzi wakhe angawenzi konke umkanye ngoba ethi uzama ukuthi ahambisane nesikhathi. Ngalokho uzifakela enkulu ingcindezi, kanti makuwukuthi uyahlala isikhathi ukuthi ngesikhathi esithile kwenza ukuthi, ngesikhathi esiwukuthi wenza ukuthi, angeke aze abe nayo ingcindezi kukho konke asuke efuna ukwenza ngalolo suku.

Imidlalo engingafisa yenziwe emphakathini wangasekhaya, ibhola lezinyawo labafana, ibhola lezandla lamantombazane, ngoba intsha yangakithi inalo ithalente, kuphela azikho izinto ezilandelwayo ukuthi basizakale ngaleyo ndlela uyaye ubona uma bezenzela imidlalo emncane ubone ukuthi hawu ithalente likhona, kodwa akekho umuntu olisukumelayo. Ngaleyo ndlela-ke, iwona mdlalo engingafisa ukuthi kuqalwe ngayo ukuthi yenziwe endaweni yangasekhaya, ngoba abantu abasha bayayithanda, bayakwazi ukuzenzela bona bebodwa kuphela nje badinga uxhaso olwanele ukuthi baqhubeke.

Ezokuvakasha-ke ngiyazi ukuthi ziyayithanda imidlalo yekhilikithi. Ngaleso sikhathi singathola abantu abaningi abangaba bevakashela indawo yangakithi. Singaphinde futhi, uma kukhona nje oyithandile le ndawo athanda futhi nomdlalo lo owenzakalayo, sithole noxhaso, kube kuningi okwenzakalayo, ngaleso sikhathi nosomabhizinisi abancane bangathola indlela yokuthi bathuthuke ngoba bazobe bekhona, besithengisela imikhiqizo yabo ethile. Ngaleyo ndlela ezokuvakasha zingayithanda indawo yangakithi ngendlela thina esizobe senza ngayo ngenkathi bevakashile. Kungafanele senze isiqiniseko sokuthi siyabaheha ukuthi bahambe bejabulile ukuze bezokwazi ukuthi nangelinye ilanga baphinde babuye.

Ngesikhathi ngisakhula angikaze ngizibandakanye nemidlalo yamakhadi ngesimo sokuthi abazali bami babengangivumeli ukuthi ngizibandakanya naleyo mdlalo ngoba emphakathini yangasekhaya yayenziwa kakhulu abafana, ngakho abazali babebona sengazuthi akuzuphetha kahle.

Intsha kumele ithole usizo uma kuwukuthi leyonto abayenzayo iwusizo kubona, kungabi izinto zokuzilibazisa nje, kodwa ezibizayo ekubeni zikhona izinto abangazithola ezibizayo ezingaba usizo emphakathini, hhayi ukuthi bazilibazise nje ngazo. Kufanele bathole izinto ezizobasiza ezibizayo ngoba akukwazi ukuthi kungathathwa izimali ezinkulu kuthengwe izinto ezingelona usizo.

Kungaba kuhle kakhulu ukuthi kube nemicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ngoba amazwe wonke angalwenza ubumbano phakathi kwezakhamuzi zala eNingizimu Afrika and umnotho ungawuthuthukisa kakhulu, ngoba sizobe sinezivakashi eziningi esizihehayo nezinto ezithile nathi ngapha esizobe sizenza. Ngalokho sizokwazi ukuthi umnotho siwuthuthukise ngoba bafike abantu benze loko abafike bezokwenza ngaleso sikhathi. Isibonelo nje kwabakhona ezemidlalo i-World Cup ngo-twenty ten. Ngaleso sikhathi kwakufike wonke umuntu, wonke amazwe efikile, ngala umnotho wanyuka kakhulu ngoba abantu bayalala emahhotela bayadla ezindaweni zokudlela, sithola amakhasimende amaningi izindawo lezi ezinezindawo zokudlela, osomabhizinisi nje abanezindawo zokudlela bathola imali, uthuthuke umnotho.

Iy'nhlelo zemidlalo ziyalilela kakhulu ubumbano emiphakathini ngoba abantu bathole isikhathi esanele abasichitha ndawonye bezijabulisa nje bedlala befundisana izinto. Lokho kwenza ukuthi bazwane kube khona ukuthula nasendaweni. Lokho futhi kuyagwema ukuthi abantu bazithole bedla izidakamizwa noma benza ubugebengu. Endaweni umphakathi wonke uyazwana akekho umuntu ophuma eceleni enze okuthile okuyiphutha, uma kukhona umuntu okhulayo obonakalayo ukuthi angase awele ephutheni. Bakhona abantu abazokwazi ukuthi bamuqoqe. Zikhona ezemidlalo angakwazi ukuthi azenze bahlangane lapho befundisana khona izinto, abantu abasha, abancane, abadala, bonke nje babanesikhathi esanele sokuthi benze ukuthula endaweni.